Go ka diriwa di-program-a tsa gore go etela baimana ba rona, jaaka go dirwa di-programm-e tse e leng gore o kgona go etela balwetse mo matlong. Go a 'irwa di-programm tsa gore go lekwe gore baimana ba rona ba nne le kitso ka dijo tse ba di jang, ka botshelo bo e leng gore tshwanetse ba bo tshela letsatsi le letsatsi. Ba tsamaye tleliniki, ko tleliniking ba bona gore motho ga a sa tla ko tleliniking, ga a dire dilo tse e leng gore di nka toka. A tseelwe matsapa, go nne le diofisi tse e leng gore bo mme ba ya go tsone, re fitlhelele gore bomme ba rona.

Ke nagana gore dingaka tsa setso le dingaka tsa tleliniki ba ka dirisana mmogo, ka gore ga go ka nna le gore go nne le tsela ya gore go thapiwe jaaka go thapiwa ngaka ya tleliniki, go thapiwe ngaka ya setso le yone e bereke mo tleliniking. Gore ga motho e le gore ba mo lekile ka tsotlhe go a gana, a ka tsena go ya go consult-a le go itlhola le ngaka ya setso, ba e leng gore ba or-e ba lakatsa go 'ira yalo, go 'irela gore go sa tlhakatlhakana melemo ya setso e sa itsewe gore e tswa.

Ga go na le kotsi mo tseleng, o founela ba fapha la emergency ka nako gore ba itsesi gore go na le kotsi kae, mo tseleng e feng, ambulance gore e fitlhe e kgone go fitlhelela batho ba e leng gore ba mo kotsing ka nako. Mosola wa ambulance ke gore e thuse ba ba tlhagetsweng ke kotsi le go pega ba e leng gore ba tlhoka thuso ya ka bonako, e e tlhokang gore ba fitlhele ko dipetlele kana ditleliniki tse di gaufi, e ba tabogisetse teng.

Go ya ka nna, ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba rona ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone, gonne gantsi bagodi ga ba setse ba godile thata, o na le go lebala gore mang ke mang. And gape o itumelela gape ga a ntse a bona ba lelapa la gage tsatsi le letsatsi, gore ba mo tlhokometse, ba na le ene, o tshela le bone, ga ba mo latlhelela matsogo. Ba bangwe ga o ba isa ko malapeng a bagodi, ba ikutlwa okare ba latlhilwe. So, go ya ka nna, ke bona go le botlhokwa gore itlhokomelele bagodi ba rona, gore ba bone lerato la rona.

Kakanyo yaka ke gore go ya ka tumelo ya gago, go ya ka gore wena o dumela mo dilong tsa setso kgotsa o dumela mo e leng gore bophelo bo tla ka dilo tse di farologaneng, bo na le dilo tse e leng gore di a go fitlhelela o sa akanya. Batho ba bangwe ga ba dumele le gore ke dilo tsa bo gore o na le sefifi. Nna go ya ka nna, ke na le tumelo ya mo tsa setso. O fitlhela nakong dilo tsa gago di-block-iwa, gore ga o santse o na le sefifi kgotsa ga o a direla badimo wa gago sengwe se e leng ba eletsa gore o se dire.

HIV ke bolwetse bo e leng gore o bo tsela dipilisi kwa tleliniking ke bolwetse bo ke mokgware o e leng gore o tshelana ka tsela tse di farologaneng. Ka ya madi ka tlhakanela le motho o e leng gore o na le bolwetse bo o kry-a mogare o o ka ka thobalano kgotsa ka motho ga a ka kry-a o na le bolwetsi bo a tswa madi a go tshelegela lwena mo ntlong wa go fitlhelela gore o kry-a bolwetsi ke a kgotsofatsa ka gonne puso e e leka ka gotlhe gore fa balwetsi dipilisi le go leka gore re itlhokomele ka ditsela tsotlhe.

Go botlhokwa gore re itlhokomele kgatlhanong le HIV le boimana ka gonne, ga o batle go feleletsa o nna le ngwana o o sa mo batleng o o sa mo lebelelang ka ntlheng ya seemo se o leng mo go sone. Se ka tswa e le seemo sa ditšhelete, sa mebereko, sa ga e le gore molekane o o dulang le ene, ga o lakatse go nna le ngwana le ene. Go feleletsa le gore go go tsenya mo kgatelelong ya maikutlo. So, go itshireletsa go botlhokwa go 'irela gore kry-a bolwetse bo o sa bo e leng gore bo tla feleletsa lose-itse botshelo, le gore o nne le ngwana o se mo maikaelelong a go nna le ene.

Malwetse a e leng gore a tlhoka thuso ya potlako, go na le tsela ya go bua le batho, ya go kopa batho ba e leng gore wa ba fitlhela, gongwe o ba fitlhela ba setse ba le mo moleng wa go tsena go ya ko ngakeng. Wa kopa le bone, wa ba tlhalosetsa, e seng go tlhalosa bolwetse ba gago, go ba tlhalosetsa gore ga o ikutlwe sentle mo e leng gore o tlhoka go bona ngaka ka bonako. Gape, go na le tsela e e leng gore e beilweng kwa ditleliniking le ko dipetleleng, gore batho ba e leng gore ba tlhoka thuso ka potlako ba emela kwa, ga ba eme lobaka le le leele gore ngaka e ba bone ka nako, ba thusiwe ka nako. E se nne gore ba feleletsa le gore ba mo moleng wa go ya ko ngakeng o mo leele, gore ba fitlhelele ngaka.

Nngwe ya dikotla tse e leng gore di tshwanetse di lebelelwe thata kwa dikolong kgatlhanong le thulaganyo ya dijo tsa kwa sekolong tse di fiwang bana ba ba sekolong ke merogo thata. Merogo ke dikotla tse di botlhokwa mo mmeleng ya bana, e leng gore gantsi kwa malapeng ga di atisiwe go jewa thata. Sekolo a se lebelele tsela e e leng gore se ka jala merogo e o, gore di feleletse le gore di apewa kwa sekolong. E nne tsela e e leng gore ba tisa go fa bana merogo ka yone, fitlhelwe gaufi mo sekolong.